Ndingaqala ngoba ndiye esikolweni, kunesikolo esibizwa iDompie Slicke se-agriculture. Sinceda abantu kakhulu kwezolimo, kwezemfuyo ndingaya phaa ndiyofuna ukwazi ndiyofuna iinkcukacha ezithe vetshe ngezolimo. Xa ndigqiba apho ndiye kubantu endandingena nabo isikolo ooLebo, ooZizipho, ooZama, ooNandi ndiye kubo ndithi, hayi ndicela uncedo ndincedeni nindibonise indlela nindibonise uba yenziwa njani le nto yolimo. Yinto endinoyenza ke leyo.

Ndingumntu othanda ishishini. Xa ndinothi ndivuna ndifumane umbona oneenkozo ezinkulu loo mbona lowo ngumbona endingakwazi uba ndivule ishishini ngawo ndiwuthengise ndikwazi nokuthi ndiwufake kwiivenkile ezinkulu ndicele kwiivenkile ezinkulu uba zindincede ukuthengisa umbona, ndikwazi uba ndiwuthathe apho ndikhoyo ndiwusabalalise izwe lonke ndihambe ndiwuse nakwamanye amazwe. Ndiwuthengise nakwamanye amazwe umbona apho ndingenza ezona zikhuntyula zemali.

Ngokolwazi lwam ngemfuyo kuba ndikhula ndikhulela ezilalini, ndiyazi imfuyo uba kumele uyinakekele njani. Imfuyo kumele uyinakekele njengoba unakekela usapho lwakho. Imfuyo kumele uqinisekise uba ayinamakhalane ngokuthi uyithathe uyihambise ediphini, wawugqiba ukuyithatha uyise ediphini uqinisekise uba oko qho ngenyanga uyayithatha uyisa idiphini iyodiphwa inkomo iyolungiswa. Uqinisekise uba indawo ehlala kuyo yindawo ecocekileyo engenazilwanyana ezinoyiphatha kakubi engenazilwanyana ezizawuyitya uqinisekise ukuba inomolusi wayo.

Ngokombono wam ndicinga ukuba ukuvunwa kombona kokona kulula kunokutyala umbona kuba xa utyala umbona umhlaba otyala kuwo awazi uba uzaphuhlisa ntoni uzowuphuhlisa umbona ovuthiweyo okanye awuzuphuhlisa kwanto. Kulula ukuvuna kunokutyala, ukutyala kokona kunzima kokona ndibona kunzima kunoba uvune umbona osele utyaliwe.

Mna xa ndinoba ngumlimi ophumeleleyo ndisebenza kumhlaba ongowam kungaba lula kakhulu uphuhlisa ujongilanga. Ndingathi xa sendibona uba ujongilanga wam uphuhlile ioyile yam seyikhona kakuhle ndiyithathe ndiyise kwiivenkile eziphezulu, iivenkile eziphezulu eziza kundithengisela ioyile yam ukwenzela uba ishishini lam liphumelele. Ingaba lula ke loo nto kum uba ndicebise umlingane wam uba ajonge kum uba kwenziwa njani ndimbonise iziqhamo zeshishini lam uba lihamba njani kuba kaloku ndithathe ioyile yam ndayisa kwiivenkile eziphezulu.

Ndingatsho ndithi abantu abantu bakuthi banawo umdla noququzelelo lwegadi lokwenza iigadi bakwazi uba baxhase abantu abafana nabantu abahlala emaphandleni, abantu okungekho lula kubo uba bafikelele ezidolophini uba bayothenga ikakhulukazi ebantwini abahlala ezilalini. Ukuhlala ezilalini kuba nzima kakhulu uba ufikelele endaweni esedolophini, uba ukwazi uba uyothenga. Basekhona abantu abayenzayo loo nto leyo kwiilali ngeelali.

Ngokolwazi endinalo ndingathi amazwe athenga izivuno zalapha eMzantsi Afrika ingaba ngamazwe afana nooChina, ingaba ngamazwe afana nooBotswana, ingaba ngamazwe afana nooUnited States kuba kaloku bona kwelaa cala labo ayingobantu balimayo kakhulu.

Kwezolimo kuyaye kumele ukuba ulime kakhulu ukwenzela ukuba uzawuvuna kakhulu kuba xa sowuqalile ulima amazwe ngamazwe azawufuna izivuno kuwe. Xa ungakwazi ubanika izivuno abazifunayo ishishini lakho liyawa, liyawa kuba awusakwazi ubanika into abayifunayo. Kumele xa ulima uqinisekise ukuba umhlaba olima kuwo ngumhlaba olungileyo, okulungeleyo uba kungalinywa kuwo kwaye kuzawuphuma izivuno ezibonakalayo ozawukwazi uba uzithengisele abantu.

Isityalo esityiwayo kakhulu endinoba nomdla wosityala mna ingaba ikhaphetshu. Ikhaphetshu iphana amandla, uyahlutha yikhaphetshu. Xa ufuna ukwehla emzimbeni ikhaphetshu xa utya ikhaphetshu uyehla emzimbeni, ikhaphetshu ilwa nesifo somdlavuza kwaye ikhaphetshu yenza umntu uba ahluthe ixesha elide uyakwazi uyitya yodwa uyakwazi uyitya nepapa akukhathaliseki noba uyityayo yodwa uyakwazi uyitya na yodwa.